Ndiqaphele uba nenze impazamo nafaka igama lam kuludwe labantu abaya eThekwini, mna ndiya eKapa. Bendinicela nizame ukuyilungisa le ngxaki.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcele ahlise isantya. Ndimxelele uba ndiyoyika, ndixhalabile, ibe esi santya sisenokubangela ingozi.

Ndinokuqiniseka ukuba imoto isesimeni esihle, amavile asesimeni esihle, inayo ngokwaneleyo amafutha, petrol. Ndingaqinisekisa uba imoto isesimeni esihle na ngaphambi kokuba siya phi. Nokuba sinayo na imali eyaneleyo xa sinokuba nengxaki endleleni.

Ndiye ndibone ingathi la mabala kungenziwa into kuwo, kwakhiwe into nokuba yinto yophuhliso okanye indlu. Amanye awo ndiye ndiwathande enjalo, ndiwabone emahle, ebukeka kakuhle. Ndivakalelwa ngeendlela ezahlukahlukeneyo.

Iye ibe kukuba omnye umqhubi azame ukubalisekisa imoto ezama ukodlula omnye. Omnye uye abe phambi komnye umqhubi abe emlibazisile, eyicothisa imoto, loo ungemva ufuna ukodlula. Ngoku ezi zinto ziye zixabanise kakhulu.

Ezi ndlela zenza imoto ixikizeke. Zinokuwamosha namavili emoto. Zinokuzibangela neengozi endleleni kuba oku zikhe zikwenze.

Xa efaka iilayithi, izikhanyiso, zilayite apha ezindleleni angancedisa ekufakeni ukhuseleko. Nokuthi kubekho abantu bokuqinisekisa ukuba bayagada, oonogada bokuqinisekisa ukuba bayagada ebudeni beeyure ezithile. Kanti xa enayo indlela usenokwenza ukuba ibe khona uhlobo lwezithuthi oluzohamba ngamaxesha athile. Aba bantu bangakwazi ukubhatala, bangenamali, bakwazi ukuba lubathathe lungabafuni mali.

isenokuba kukuyiphakamisa xa ndingena eteksini naxa ndiphuma. Nalapha endleleni kufuneka ndiphephe iimoto, ndiphephe izinto ezininzi ngenxa yeprem. Ngoko isenokuxakekisa kakhulu.

Ukuze ukhuseleke uze ungangeni engozini xa uqhuba ibhayisekile, kufuneka uyiqhube kwindlela ehamba abantu, ungahambi kwindlela yeemoto. Uqiniseke uba uyajonga phambi kokuba uwele umgaqo uba akukho moto izayo na.

Yi-R sixty-one kuba yeyona ndlela engabinawo kakhulu amagingxigingxi okufana nezinye iindlela, afana nezinye iindlela.

Ngokuthi aqiniseke ukuba ukhupha umthetho oya ngokungqalileyo kubaqhubi bee-ambulensi nasezibhedlela obacacisela ngoba bamele bayokufikelela kwaba bantu ukuze kuncedakale abantu abakhulileyo.

Hayi, bendicela noko xa ufuna ukuzikhulula ucingele abanye abantu abakule bhasi, ngoba ngoku kunzima ukuphefumla.

Ndiyachaphazeleka kakhulu xa oonoteksi beqhankqalaza kuba loo nto yenza kube nzima ukuyofika esikolweni njengomntu osebenzisa iteksi. Yenza kube nzima ukufunda, yenza kube nzima. Ngoku ndiya ndishiyeka kwizifundo zam.

Ndingaya kuye ndimxelele uba uvale indlela. Ndize xa sele esukile, ndizame ukuqonda ukuba ingxaki yintoni, ndingamnceda njani.

Baye bangabinasithuthi bazosikhwela esinokuyobabeka emsebenzini. Yenza kube nzima uba baphangele kuba bekhwela bexhomekeke kule bhasi uba baphangele.

Besingayazi uba azivumelekanga iimoto zakwaUber. Besicela usincede sifuna ukubhukhisha imoto. Yeyiphi indlela esingenza ngayo kuba xa sele sibuya ebusuku e-mall sibe nayo imoto esibuya ngayo?